Abalimi banokusebenzisa izixhobo zokunkcenkceshela, balime izityalo ezithatha amanzi ambalwa, baze bagcine amanzi ngokwakha amachibi okanye imijikelo yokugcina amanzi.

Hayi, andinakuze ndibe ngumfana wentsango kuba ayisosityalo esivumelekileyo ngokomthetho eMzantsi Afrika. Kwaye sinokuba neziphumo ezimbi kuluntu xa singasetyenziswa kakuhle.

Ndifuna ukuzigcinela ukutya okunkonkxiweyo ukuze ndikwazi ukufumana ukutya okwaneleyo ngexesha lonqunyanyiswa kweentshukumo. Ukutya okunkonkxiweyo kuhlala ixesha elide, akufuni kugcinwa efrijini kwaye kulula ukupheka okanye ukukutya xa kukho ukunqongophala kombane okanye amathuba okuphuma ngaphandle. Oku kuyandinceda ndingalambi kwaye ndikhusele usapho lwam.

Zinendima ebalulekileyo kakhulu, kuba zifundisa ulutsha ngezakhono zale mihla kwezolimo, iindlela zokusebenzisa itekhnoloji kunye nolawulo lwamashishini olusebenzayo. Zikwabanceda ukuba baqonde indlela yokulima ngendlela ezinzileyo nehlonipha indalo, nto leyo ebalulekileyo kwixesha langoku.

Kubalulekile kuba iindleko zamafutha zinefuthe kwimali yonke yosetyenziso efama. Ukuba amafutha abiza kakhulu kungachaphazela ukusebenza kwiifama, kunciphise ingeniso kwaye kwandise iindleko zokuhambisa imveliso. Ukulawula ezi ndleko kunceda umfama ukuba asebenze ngempumelelo nangenzuzo.

Imifino elungele ihlobo ibandakanya itumato, ikhakha, ipelepele, ispinashi, iitapile kunye neembotyi. Le mifino ikhula kakuhle xa kushushu kwaye ifuna ukukhanya kwelanga okwaneleyo.

Iza kuba luncedo kuba abantu basezilalini baya kuzifumana besaneliseka kukutya abakuzalise ngokwabo, banciphise iindleko zokuthenga, baze bafumane ingeniso ngokuthengisa okungaphezulu. Ikwanceda ekudaleni imisebenzi, ukulwa indlala nokuphucula uqoqosho lwasekuhlaleni.

Enkosi ngokusindwendwela. Siyaxhela kube kanye ngeveki, ngoLwesithathu kusasa. Inyama yethu ihlala intsha, icocekile kwaye iphethwe ngendlela esemgangathweni. Ukuba nifuna ukuyalela ncedani nindixelele kuqala ukuze ndinilungiselele.

Ukulima nokufuya kuzisa iingenelo ezininzi kubantu basezilalini. Kukunika ukutya okwaneleyo ekhaya, kunciphisa iindleko zokuphila kwaye kunokuzisa ingeniso ngokuthengisa okungaphezulu. Kuphucula uqoqosho lwasekuhlaleni, kudala amathuba emisebenzi, kwaye kusinceda sizimele singaxhomekeki kakhulu kurhulumente. Ukulima kukwayindlela entle yokugcina amasiko, ukuxhobisa ulutsha, nokuzinzisa ubomi bamakhaya. Masiwubambe umhlaba wethu kuba kukho ubutyebi kubo.

Isakhono sokuhlalutya uhlolisiso siluncedo kakhulu kwezolimo nokufuya, ngoba sinceda abalimi bafumane ulwazi oluchanekileyo malunga nemveliso yabo. Njengokukhula kwezityalo, impilo yezilwanyane kunye neendleko zokusebenza. Olu hlalutywa linokunceda ekwenzeni izigqibo ezifanelekileyo, ukwandisa isivuno, ukunciphisa ilahleko nokugcina imali. Lwenza ulimo lube lwanamhlanje olunenzuzo kwaye oluzinzileyo.

Ukugcina inyama isemkhenkceni kunengenelo enintsi. Yandisa ubomi bayo, igcina umgangatho, iyafumaneka nanini, iyanciphisa ilahleko, kulula ukuyithengisa okanye ukuyithutha. Oku ke kunceda abalimi, abathengisi kunye nabathengi ukuba balawule ukutya kwabo kakuhle.

Ukwehla kwamaxabiso okutya kunyusa amandla okuthenga kwabantu, kukhuthaza uqoqosho. Kodwa ukunyuka kwamaxabiso kunciphisa ingeniso kwaye kuchaphazela ubutyebi belizwe.

Loo nto ibangelwa kukungabikho kwenkqubo yezemihlaba efanelekileyo okanye iingeniso ezingqinelanayo zabasebenzi ezifama.

Ewe, ikhona inzuzo. Uqeqesho lunceda abasebenzi basebenzise iirobhothi kakuhle, lenza umsebenzi ube lula, ukhawuleze kwaye unciphise iimpazamo. Oku kwandisa imveliso kunye nengeniso yefama.

Imeko endisebenza phantsi kwayo kwifama yeegusha ilungile. Indawo icocekile, izilwanyana ziphathwa kakuhle kwaye sisebenza ngamaxesha acwangcisiweyo. Sifumana izixhobo zokuzikhusela emngciphekweni kwaye sinikwa ikhefu kunye nomvuzo ofanelekileyo.

Kufuneka ndibe nemfuyo ezifana neenkomo zase-dairy, ezifana neHolstein neJersey, kuba zivelisa ubisi oluninzi olukumgangatho ophezulu, olufunwa kakhulu emarikeni.

Ndiza kuba bonelela ngezixhobo zokhuseleko, ndiqinisekisa ukuba bayawazi umthetho wokhuseleko emsebenzini, ndiqhube uqeqesho rhoqo. Ndigcina indawo ecocekileyo kwaye ekhuselekileyo. Ndinceda abasebenzi ukuba bafumane unyango xa befuna uncedo lwezempilo.